Sena se potlamisa monono wa mobu. Mme ebe nako ho jalwang dijalo tsa rona ha di be ntle, ha di hole ka nako. Mme ha di etse ditholwana tse ntle jwaloka ha ho ka lengwa ka nako.

ya polasi ke ho netefatsa hore ntho e mabapi le polasing dintho tse mabapi le polasing di tsamaya ka nepo. Ke bolela jwang na? O etsa bo nnete ba hore mobu ke mobu o nonneng. mobu ke mobu o leng hore o tla ntsha di tholwana kapa tsona dijalo tse ntle tse kgotsofatsang ho batho. Ho etsa bo nnete ba hore metsi ditjeho ntho engwe le nngwe e hlokahalang hore hobe polasi e sebetse e be teng ka mehla. Ho etsa bo nnete ba hore ha pula esane, o na le maano a mang a ho thola metsi, a jwalo ka bo borehole. Ho etsa bo nnete ba hore polasi mobu wa teng o motle.

Dumelang borapolasi ba ka kene ke le tsebisa ka hore, polasing ena ya ka ke na le bothata ba Food and Mouth Disease mme ke lefu le kotsi hampe diphoofolong tsena tsa rona. Ke ne ke leka fela hole elisa hloko hore ke kopa le etse bo nnete ba hore di sebediswa tsohle tse le di sebedisang di hlwekile, mme di di hloka dikokwanahloko, ha dina dikokwanahloko. Le etse bo nnete ba hore le apara diaparo tse hlwekileng hammoho le dieta tse hlwekileng ha le ya diphoofolo tsa lona. Le tle le ha nyatseha diphoofolo tsa lona di tsamaya ha bonolo fela polasing ya lona. Le tle le isolate kapa hona ho arohanya diphoofolo tse ntjha for matsatsi bakeng sa matsatsi a supileng ho isa ho ya leshome mme le tle le kope thuso ho ba ditsebi tsa di phoofolo hang fela ho bona phofolo e na le bothata. Kea leboha.

Ke ntho e lokileng hobane di meroho ena, e ba meroho e tlase ka theko mme meroho ena e kgona ho hola ka pele mme e kgona ho hore phano ya dijo kapa hona thekisoe tsamaye ka pelenyana. Hoba ke meroho, e leng hore e kgona, e kgona ho nka nako e telele e ntse e ntse matlafetse. Mme e na le matlafatso e mengata e fetang meroho e se sebediswang meroho e seng dikokwanahloko tse fetotsoeng.

A lekantse ditjeho ka ho nka ka ho sheba hore ho tloha polasing ya hae ho ya di mmarakeng ho nka nako e kae. Mme ho nka di liter tse kae tsa petrol ke ka ho a ka kgonang hore a shebe hore ditjeho e tlaba bokae tsa mafura. Ha ka sheba hore na nako o nka nako e kae, le hore tsela ke e jwang.

a o re kopanang le ona nakong ya kotulo ke hore re sebetsa dihora tse telele hore retle re netefatse hore kotulo ya etsahala mme ka nako ya teng. Ke hore ng ya basebetsi ba rona e qetella ese e lemetse. E se e utlwile bohloko ka ha nakong ya kodulo maemo a lehodimo ha a matle ho hang. Hape ba basebeletsi ba rona ba qetella se ba sena monate, ba sebetsa nako e telele . Sena re ka se fokotsa jwang na? Re ka etsa bo nnete ba hore hira basebeletsi ba batjha, mme batle banke kgefutso ba ntse ba phomotsana ho ya ka dibeke kapa hona ho ya ka matsatsi. Sena se etsa bo nnete ba hore basebeletsi ba rona ba tla ba kgutletse mosebetsing.

Thahasello ya temo hobane ba nahana hore temo ha ena tjhelete, mme ba bona temo ele ka ha batjha ba jwale ba tleaetse technology. Mme ba tlwaetse hore ebe dintho di etsahala ka pele. Ha ba sa tshwana le nakong tse fitileng moo batho bane ba thabela ho iketsetsa ka matsoho a bona. Hape mehla e se fetuhile sere phela lefatsheng kapa hona nakong ya sejwalejwale. Mo technology e se mme temo e se a fokola.

Nosetsa tamati hoseng ho hong le ho hong. Ba se nosetso motsheare kapa hona ka thapama ba e nosetse hoseng ho hong le ho hong. Mme ba seke ba e nosetsa hodima makala, ba e nosetse methapong tlase tlase hore methapo e tle be yona e tholang metsi haholo, e seng makala haholo.

Ho kga ditholwana tsena ho phoso mme batho ba tla kena mathateng. Ka ha ditholwana tseo di polasing eo eleng hore batho ba rekisa ho yona. Dipolasing mme di jwetse hore e tlo ba thekiso. Dipolasi tseo di tlo di kgone ho etsa tjhelete, mme sena se kenya batho mathateng. Ha ba ikgella ha motho a utlwa eka o lakaditse ditholoana tseo kapa di mo kgadisitse a ka tswa kena polasing eo, mme a reka. E seng a ikgelle ntle le ho reka ditholwana tseo, ka ha o tla be a etsa tlolo ya molao.

Mefuta ya dikgoho tse ka ruuwang bakeng sa ho etsa lekeno di tharo. Ya pele ke dikgoho tse etsang mahe fela ke dikgoho tse kgonang ho behela mahe a ka bang mashome a mabedi ho isa mashome a mabedi a metso e mehlano ka beke. Ya bobedi, ke dikgoho tse e leng hore di kgona ho etsa nama. Ke dikgoho tsela tse tse kgonang ho hola di be tenya di be di none. Ka pelenyana ha nako ya dibeke tse hlano ho isa ho tse robedi mme di etse nama e monate. Ya boraro ke dikgoho tsa kgonang ho behela haholo le ho etsa nama e ntle, e nonneng.

Tshebediso e ntjha ya GPS technology le di drone e le ho bona hore na dijalo di ntse dia jwang polasing.

Tjhe, hase nnete hore ebe ha ka tshwara basebeletsi ba ka ka nepo. Empa fela re ile raba le bothata ba se utlwane jwale ka mosebetsi le basebeletsi ba hae, empa kea le tshepisa basebeletsi ba ka ba tshwerwe ka nepo. Mme ke etsa tsohle ho ya ka molao. Le tefo ya bona ke ntsha hoya ka moo molao o laelang ka teng. Le haeba thekiso e ne e sa loka, kapa e ne sa phahama kapa hona e ne e putlame. Empa tsohle tse ke di etsang polasing ena, ke di etsa ka nepo le ka molao.

Ke hobane batho ba bomme ba phakisa ba kula ha ba sebeditse nako e telele, mme masimong ho sebetsa ka thata le nako e telele. Ka ho bomme ka ha ba phakisa ba kula kapa ba lla ka matheka ke ka ho ba sa haholo.